Ba ka e sekaseka ka go ya kwa mabenkeleng a go kry-a dilo tsa kalafi, ba seka ba di reka ko tseleng ko bathong ba ba senang dipampiri tsa go nna le tsona.

Ke gore ba di tseye ba sa tlodise batseye meriana ya teng ba sa tlodise fa ba le mo mmeleng.

Di a thusa gore motho a berekisa madi a a lekaneng e ne, gore a seke a fetelela a tsela le batho ba bangwe a berekisa inshorense for ene. Ya thusa le gore dilo tse di tshwanang le bo fraud di seke di a etsagala, mme batho ba rata go dirisa inshorense go duelela kalafi ya bone gonne fo gongwe malwetse a tla ba sa nagana ba sena madi, fa ntse o patella inshorense e kgona go go thusa.

Ke goja sentle dijo tse di nang le dikotla, le go sa nwe bo notagi, bo go sa tsubi, ke tsone tse di dirang tlhaloganyo tseo gore e itakanele.

Pele ke ke tsamaya nka botsa gore di bereka jang mme di na le ditlamorago le gore di dirisiwa jang, or ke ye kwa inthaneteng ke batlisise ka tsone pele ke di dirisa.

Di a ba ama gore ba ikutlwe e se banna, mme ba ikutlwe okare ha ba felelela sentle di ba le moya fatshe wa bone.

Ke gore o bitse dinomoro tsa Ambulance kgotsa o kope motho o a dirseng ba founele ambulance e tle go le thusa, mme solank-a o emetse ambulance o tshwanetse o dire gore o heme, o sa tshoga o sa nna le letshogo, mme moya o a gago o beye sentle o sa tshoga thata. Mosola wa ambulance ke gore o tseye botlhe ba lemetseng o ba ise kwa sepetlele, batle ba kry-e thuso Mme le bone ha ba fitlha ba thusa pele before ba isa sepetlele.

Ke gore ba tseiwe fela yaka ba tsaya mongwe le mongwe ba ba tseye yaka batho ba ba feleletseng, ba ba tlogele ba ithuse dilo dile dintsi, batlogele go ba tseya e kate ke bana ba ba sa felelelang sentle. Mme ba tshwanetse go ba tshegetsa mara ba bafe tshegetso e nnyane, tse dingwe ba ithute tsone ka bo bone.

Se se tla dirwang ke gore ba tsamaye motse le motse mong go sena motse o ba o tlolang, mme ba tsamaye motse le motse ba tlhola batho ebile ba ba lwalang thata ko ditleliniking ba ema di line tse di telele ba ba latelele kwa mantlong a bone go ba thusa.

Maikutlo a ka a botlhoko gonne batho fa ba fetsa go utlwa gore o na le HIV ga ba sa mo tseya sentle. Ba mo tseya ekete motho a lwala ane ke motho a felletse, gonne ba tsaya meriana e entseng sentle gore ba tle ba fole. Mme ke batho ba tshwanang le rona, nka rata thata ga ba ka tseiwa sentle fela yaka mongwe le mongwe.

Ke gore mongwe le mongwe aje dijo tse dinang le maungo le merogo. Ba shebe dijo tsa bone di seka di a tlhoka maungo kgotsa merogo, mme ebile ba ye kwa tleliniking kgapetsa kgapetsa ba itlhole gore a mme batsamaya jwang mo mmeleng wa bone, a gona le malwetsi a tlang kgotsa a ba setse ba a tshwere gore ba kgone go a thibela pele a gakala.

Ke gore o tseye dilo tse di botlhokwa Ka pele before mollo o gakala, ebile otswe Ka bonako kwa ntlung. Mme fa mollo o tuka gore o seke wa lemala thata, o tshwantse o tshamekele kgakala le dilo tsa go tshwana le bo setofo, le bo dipitsa go tshwana le bo di matches bo go tsuba koae mollo ontse o .

Ke gore dijo dingwe le dingwe fa ba tlo go tshola ba dire bonnete ba gore gona le maungo le morogo mo dijong tsa bana, gore ba tle ba nne le dikotla mo mmeleng mme ba kgone go pass-a le kwa sekolong. Gonne ga ba ba tsholela dijo tse di kwa godimo tse di senang maungo kgotsa merogo ba i kry-a ko di phaphusi ba sa utlwelele gonne tla be ba lapile ke dijo tseo.

Ba tshwanetse go ya tleniking ba ye go lo bona mong o rutang ka yona HIV, ba ba blele dintlha le di step tse ba tshwanetseng go di tseya gore batle ba kgone go nna le ngwana, mme ebile gona le ntho e ba e tlhabelang pele ba ira ngwana, le meriana e ba tshwantseng ba enwe pele ba robalana ba ira ngwana.

Nka motlogela ka tswa ko go ene gonne o tlebe a tsenya bophelo ba ka ko kotsing, go botlhokwa thata gore e berekisiwe gore motho a seke a tshwarwa ke malwetse a go tshwana le HIV kgotsa go ima. Gonne HIV e kgona go go tseya wa tlhokafala ka bonako kgotsa go ima o tlisa ngwana molefatsheng o sena madi bana ba batla tšhelete.

Go ka thusa gre malwetse a fokotsege ebile a seka aya kwa godimo mongwe le mongwe a kry-e thuso ebile e ka fokotsa le mo stats sa Aforika Borwa, ka batho ba go tshwarwa ke sukiri le madi a kwa go dimo ba fokotse le letswai le sukiri.

Ee, tsone di a thusa gonne fa o nwa dilo tsa setso tsa seTswana di a go ba re di a go kolomaka mo mmeleng wa gago wa tlhatswega, di tsamayisa le tsotlhe tse disa tlhokegeng mo mmeleng wa gago o i kry-a o ira bana bonolo.

Ke gore fela motho o motlhokometseng a dire ka bonatla gore motho o onwa dipilisi tsa gagwe meriana ya gagwe ga a tlodisi e le epe, ebile maikutlo gone go ka thusa fa banna ba dula ba tlotla le ena mme ba sa mo tlogela a dula a le esi, ba mo kgothatse le gore ga a nosi mo seemong se a leng mo sone.

Ke gore fa on le STI, a tshwara banna ga ba kitla ba fola le malwetse a go tshwana le bo HIV gore ga a kitla a fola le malwetswe a go tshwana le bo le bo cancer.

Se seka diriwang ke gore ba tseiwe jaaka mongwe le mongwe o a phidileng mme baseka ba ba tshega, ba seka ba ba etsa okare ba ikutlwa okare ga ba felela mo moyeng, ba dule ba ba tlotlisa, ba tshega le bone ebile ba sa ba botse gore ba dirilwe ke eng gore e nne digole.

Ke tsa poraefete gonne ba thusa batho ka dipelo tse di tshweu mme ebile motho o fola ka bonako mme gantsi batho batswa ba kgotsofetse go na le goya ko tsa puso.

E ba ama thata gonne jara le jara ba oketsa madi a teng ba ba tseela batlhokomedi gore ba kgone gore ba tle ba etse phenšene ka one mme batho ga ba itumela thata ka seo.

Tsone dia thusa gore pelegi e fokotsege mang le mang a seke a dira bana bale bantsi, mme fela mo botsofeng ba bone ba i kry-a ba na le malwetse a mantsi a sa feleng mme bangwe ga ba di tlogela ga ba sa kgona go ira bana.

Ke ka emela ngwana a tle fo lefatsheng mme ga ke fetsa ka ya di social work-eng ka kwadisa ka fana ka ene gona le go mo bolaya ko maleng, mme batho ba ima ba sa ikaelela gonne ba bangwe go sa berekisi kgotlhopho, ba bangwe ke ka ntlha ya gore ba mo matshelong a bone, ba bangwe ke go dirisa notagi ba feleletsa ba robala ba sa ikaela.

Ke ka bolela nnete go ba nthusang ko tleniking gore ke motho o ne a tseya meriana ya TB mme fela ka tlogela, ke ka moo ba bonang o aketse jaana le ga ba tlile go nkomanya e fela nnete yone ke tla be ke e buile.